Setso sa Setswana, re apara diaparo tsa mebala-bala, dikobo jaaka karetse e tshotseng bokao jwa setso mme gantsi e aparwa ka nako ya ditiragalo tse kgethegileng mme go ya ka dingwaga di ntse di feta se se nnile le phetogo jaaka go kopanya boswa jwa setso le mekgwa ya fashion-e ya segompieno.

Ee, moaparo wa setso o ka aparwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference.

Ke bona moaparo wa setso wa seshweshwe o le montle, mebala ya yona e tlhagetseng, diphetane gape le tsela e e apesitsweng le go phuthela ka yona, e dira gore e lebega e le ebile e le la basadi.

Aowa ka gonne diaparo tsa setso ga di a tshwanela go gologangwa ka tlhamalalo le ditlhopho tsa fashion-e tsa segompieno gonne bokao jwa setso le setaele sa motho ka namana di na le seabe se segolo.

Fashion-e, diaparo le mekgabiso di bontsha dingwao tsa gagwe ditumelo le mekgwa ya gagwe. Di bontsha gore ke mang wa setso, maemo a gagwe mo setšhabeng le gore o amana le dilo dife tsa semoya.

Moaparo wa mosadi yo o nyetsweng o farologano go ya ka ditso gantsi o supa maemo a gagwe a mašwa, tlotlo le boswa jwa setso ka diaparo tsa setso le mekgabiso.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirilwe ka didiriswa tse di jaaka letsela la seshweshwe, letoisi, matlalo a diphologolo le dibaga ka dilwana tse di akaretsang mesese ya mosese mme le mesese ya letoisi le ditšale tsa setso tse di nang le bokao jo bo tseneletseng jwa setso.

Setso se tlhotlheletsa thata diaparo tsa basadi, mekgwa ya go bopa matsela le mekgabiso e e bontshang mekgwa ya setso, maemo mo setšhabeng le boitshupo, diaparo tsa basadi gantsi di bontsha boswa jwa setso, tlotlo le go nna karolo ya setšhaba.

Ke akanya gore setso se na le seabe se segolo mo go tlhotlheletseng ya diaparo tsa basadi go bontsha mekgwa ya setso, maemo a loago le boitshupo ka matshelo le mekgabiso.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa moaparo wa basadi ka mekgwa e e kgethegileng, maitshwaro le diaparo tsa setso. Fa diaparo tsa setso di somarelwa boswa ka go fetisa meetlo, go emela boitshupo jwa setso le go tlotla histori.

Fashion-e ya segompieno e rotloetsa tekatekano ya bong ka go kgetlha ditlwaelo tsa setso le go rotloetsa go akaretsa ka ditlhopho tsa diaparo tsa bong jo bo tshwanang le tse di sa tseyeng letlhakore mmogo tsa bona.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi di bopile moaparo wa basadi le go ipaakanya ka go tlhotlheletsa mekgwa ya fashion-e go dira dilo mo setšhabeng, go bontsha boemo jwa setso le jwa ikonomi jwa motlha wa bona.

Batlhami ba diaparo tsa segompieno ba tsenya dikarolo tsa setso mo ditlhamong tsa bone ka mekgwa e e tshwanang le tirisanommogo, tumelo le kitso gape le thuto ya setso mme seno se dira gore go seke ga nna le pharologano fa gare ga go setso.

Diaparo tsa basadi tsa setso tse di jaaka di di ile tsa ranolwa sešwa ka tsela ya boitlhamedi mo bareetsing ba segompieno ka ditlhamo tse dišwa matsela le ditaele tse di kopanyang boswa jwa setso le botswerere jwa segompieno.